Ka pono ya ka ke nahana hore borakgwebo ba banyane ba ile ba kgona ho una molemo ka hore, bao ba be ba rekisa na ba rekisa dijo, dikipa tsa bolo, bojwala. Ne re kgona hore ha re ya di-stadium ro sheba bolo, re kgona ho reka dijo ho bona, re reka bojwala ho bona le dikipa tseo sehlopha seo ka tsatsi leo se ne se dlala, hore re kgone ho ba support-a.

Dipapadi tsa mehleng ya kgale tse rona re be re di bapala, e ne e le bolo, e le dibeke, e le mathini, e le mogusha le skipping rope ke tsona tse ne di tumileng kgale kwa ka nakong ya rona.

Di-game tse ke ratang ho di bapala mo mohaleng wa ka ke subway surf. Subway surf e bontsha mpopinyana wa motho o mathang hodima diterene, o collect-ang di-coin. Di-coin tseo ke tsona tse lo reng di tlo win-isa, o tshwanetse hore o netefatse hore ha o ntso o jump-isa setshwantsho seo sa mpompi, ha wa tlamela hore o thule ke diterene.

Papadi eo nna ke e ratang ke dibeke. Dibeke ka hara ground-o ho kena makgotla a mabedi ke di-defenders le di-attackers. Di-defenders ke tsona tse leng hore di ba ka hara le box, ka hara centre moo e lo reng ba tla kgetha number ya motho ka hara di-attackers, ba mo fosetse bolo o tshwanetse hore a erahe e se ke ya tswella ka hara ground-o kapa ha e raya ba se ke ba e fumana di-catchers ka hore le tlo jewa.

Ngwana heso nka mo kgothatsa ka hore, ho kenya di-video ka hara social media ya hae, a ka kgona ho fumana tjhelete ha e le hore ho na le batho ba e lo reng ba mo latela ebile ba rata content ya hae. Hangata social media e re e sebedisang ke Facebook le yona Tiktok, ka hoo, o tlamela hore le yena a etse di-challenges tse di trend-ang hore batho ba tle ba kgone ho kgahleha le yena, ba mo follow-e, ba like-e le content ya hae hore atle a kgone ho etsa tjhelete ka social media ya hae.